Eya ke nnete nkile ka kopana le yona content creator, e ne pheha dijo tsa setso feela a etsa ka tsela ya sejwale. Ke kopane le ena a etsa hlooho ya kgomo, fela hlooho ya hae ya kgomo o na e kentse ditamati, ditapole, anyanyese. Ae kgabihlelletse e le e nyenyane, a kgutla ae kenya spaghetti.

Ee ehlile ke e mong wa sehlopha sa thapelo sa setjhaba. Hangata ho kopanelwa kerekeng, re ya haholo ka Laboraro, re ye ka Labone ka letsatsi la bo mme la merapelo, re kgutle re e Sontaha e be kereke ya letsatsi hantle. Ha e sitise bophelo ba ka ka letho kannete hobane, ke rata haholo ho dula ntse ke yane. Ke dula ke netefaditse hore ke beha matsatsi ao a ho ya kerekeng ho sena ntho e nngwe e ke e etsang ka hare ho ona.

Re tshepile Ntate Mokoena ka mona ka mo rona. O ithaopile ha a kgole letho ha thole letho. Feela ke yena motho a dulang a phahama mo, a tsamaya a re mathele a lo bua, ha ho na le bothata mo motseng.

Ke tlo etsa setjhu sa nama ya kgomo. Ke kgutle ke etse salad-e ya beetroot, ke kgutle ke etse salad e nngwe ya ditapole. Jwale ke etse le chakalaka, chakalaka e tlo hloka dihwete, e hloke le dinawa tse bakilweng, le tamati sauce-o. Mo e leng hore salad ya ditapole yona, e tlo hloka mayonaise, e hloke ditapole, e hloke di-ui.

Batho ntse ba tla kgona ho re supa ha re ka apara seshweshwe. Bo mme ba apara mese ya dishweshwe le dituku. Bo ntate ba roka dihempe tsa bona ka lesela la dishweshwe.

Ha ho na le lefu hangata nna ke motho a ratang hore ho phehwe nama ya kgoho, ho phehwe le nama ya kgomo. Jwale hangata nka etsa nama ya kgomo e be setjhu, ke kenye ditapole ke kenye le dinawa tse tala, ke kenye le le sauce-so ho yona. Nama ya kgokgo yona ke tlo e kenya di-spice, ke e kenye ka ontong, hore ke ke phehe jwalo.

Tjhe, ha wa loka hohang hore nako ya bona e seka tshwana. Hobane ba le babedi ba hlokahalletswe ke balekane. Jwale a ke utlwisisi hantle taba ya hore mosadi ke ka baka la eng a tlameha hore yena a dule nako e telele ho feta ya ntate. Hobane le ena ntate o lahlehetswe ke molekane, o tla tlameha le ena a eme dikgwedi tse tsheletseng, a qete a hlape ka morao.

Motho ha a tswa lebollong o kgutla e le motho a motjha. Jwale ke lona lebaka la hore motho ha a kgutla lebollong, a kgutle a reketswe phahlo tse ntjha, hobane o tloha se e sa hlola e le moshemane feela a kgutla jwalo ka monna. Jwalo phahlo tse ntjha ke tsona tse tla bontshang hore motho a kgutlileng lebollong e se le monna, e seng moshanyana.